Nna nka mo jwetsa motho hore mosebetsi o fedile. Haeba motho o batla ho n'otla kapa o batla ho nlwantsha. Ke tla ya seponeseng , ke tla jwetsa maponesa hoba ntho a e etsang ha e molaong.

Nka mmolella hore a ye bankeng hoba bankeng ba thusa ka ntho tse jwalo, ba ka fihla ba mo eletsa hantle hore a ka etsa jwang hore a hodise tjhelete ya hae le hore a tla tsebe ho etsa le ho e sebedisa ka tsela e phethahetseng.

Ha nka ntsha tjhelete AT _M-ong, ka fumana tjhelete e shota. Ke founela ba banka hore ke utlwe hore sena ekaba se entswe ke eng.

Ke nahana batho ha ba nke insurance ena hobane ha ba tsebe ka yona. Lebaka le lengwe e ka nna hore e a tura. Ke ka hoo batho ba sa eng keng.

Hangata di-insurance ha di tlhakisi dintlha kaofela tse ding o di fumana, kapa ba o jwetsa ka tsona, ha se ba sa kgone ho o thusa.

Nka mo jwetsa motswalle wa ka, Peter o s'ka ya ho mashonisa. Hoba mashonisa hao o sa kgone ho mo patala, o tla o lwantsha bophelo ba hao, o tlaba kotsing.

Hello, ekaba ke Clientele moo ke founa mabapi le ho batla insurance life cover, ke kopa le nhlalosetse ka di-premium tsa life cover tseo le nang le tsona.

Hello, ekaba ke Time Bank moo. Ke kopa ho botsa ke ne ke sebedisa App hantle ho romela tjhelete ho reka motlakase le ho reka moya. E fela ke a bona dintho di fetohile moo, Ke batla ho botsa hore na App ena e se e sebetsa jwang. Ke kopa tlhalosetso ya hore ke etse jwang ha se ke batla ho romella motho tjhelete ho reka motlakase le ho reka moya.

Ha ho le jwalo, ke tla mo romela eo ka kgonang ho mo romela yona kapo, nakong e tlang. Ke tla bona hore ke fetole banka ya ka.

Dumela Ntate. Ke ne ke batla ho tseba hore na ha nka boloka tjhelete ya ka mona nka kry-a di tswalang tse jwang. Ke fumane tjhelete ya ka ya tshebetso e telele mosebetsing. Ke ne ke batla ho tseba hore na ha nka beha tjhelete le banka ka ya lona, ka banka, le lona ke tla e fumana tswala ya teng e le jwang. Ke kopa o ntlhlalosetse dintlha ka botlalo.

Ke ile ka kena lefapheng la batho bao ba adimang tjhelete ya pokola, ha nkekebe ka kgutlela moo hoba ha se o kene. Ha o kgonne ho tswa moo batho bana ba bo mashonisa ba batla o dule ho ba patala bophelo ba hao botle. Ha nkekebe ka kgutlela bophelong boo. Hoba ho tlisa mathata a mangata.

Ka kopo ntate ho tla hlokahala ID le lengolo le bontshang address ya moo dulang teng ha nkekebe ka kgona ho bulela account ntle le ID le lengolo le bontshang moo o dulang teng. Hoba ho tlhokahala boitsebiso, bukwana ya boitsebiso e leng yona ID le lengolo leo re tle re tsebe ho bulela account.

Se ke neng ka se tjhentjha ka di funeral cover ke hore ha motho a ka tlola ke kgwedi e le ngwe a sa kgone ho patala di funeral cover ha di sa mo cover, ke ntho eo ke ne ke tla e fetola hoba batho ba di funeral cover. Ha o ka tlola ke kgwedi e le ngwe, o sa patala ha ba sa ho cover ha o ka hlokahala. Seo ha se ntho e ntle haholo hobane o ka patala dikgweding tse mashome, o bo hlolwa ke e le ngwe ha ho tlhokahala ha ba sa o thusa.

Ee, mona o tla lokela hore o patale dikgwedi tse tshelela pele, re ka kgona hore re ka o thusa ka tjhelete ho so hlahetswe ke lefu. Ke ka moo kgwa oo rona re sebetsang ka teng.